Mna ndicinga ukuba kubalulekile ukuba umntu onogawulayo awathathe amayeza wakhe wokuthomalalisa intsholongwane. Ngoba wona ancedisana namajoni omzimba wakhe ukuba alwe esi sifo sithomalale. Ukuba umntu akawatyi kutsho ukuthi sona esi sifo siyoba ngaphezulu, ze simnqobe simbeke phantsi ibe kukubhubha kwakhe.

Endikucingayo mna kukuba mawuqhubeke usiza apha esikolweni, de kufike ixesha lokuba uzawubeleka. Xa sowubona ukuba uyoyisakala, kulapho uzawuthi uhlale phantsi. Isikolo sibaluleke kakhulu uzawusidinga kwaye nalo mntwana uzawudinga ukuba wena umhoye ngeemali zakho othe wazifundela, wafumana umsebenzi olungileyo. Qhubeka usiza apha esikolweni imfundo ibaluleke kakhulu, iza kunceda wena kwakunye nomntwana wakho lo.

Nam ndingaziva ndingahoyekanga, ndingaziva ngale ndlela abaziva ngayo ngoba ndifikela kubo ekudala bekhona phaya. Ndizobe ndibona ukuba, hayi, kucacile uba kule klinikhi, yiklinikhi engahoyanga bantu. Abantu bangahlala ixesha elide kangaka bengahoywa bade bakhalaze? Nam ndingacinga ngokuba ndiyawuthatha ixesha lam nam. Ndiyawuhlala ndingahoywa kude ndibe ndiyadinwa nje nje ngabanye abantu.

Ewe, ndicinga ukuba babafundisa ngendlela elungileyo ngoba kwixesha langoku abantu sebezihoye kakhulu. Bayawatya amayeza wabo okuthomalalisa i-HIV and AIDS, intsholongwane. Byakwazi uzihoya, bayayazi ukuba kufuneke benze kanjani, bayayazi nokuba kumele batye kanjani, yonke loo nto. Ndicinga uba konke kulungile indlela ababafundisa ngayo.

Njengoba uzixelela uba awufuni uhamba uye eklinikhi ngoba usithi wena udiniwe, uyayazi ukuba loo mntana umbeka emngciphekweni, ngoba kufuneka oogqirha bejongile ukuba nina niphile kanjani na. Njalo ngenyanga kufuneke bekujongile ukuba niphile kanjani na. Ngoku wena xa uzovele uhlale apho, uyayazi ukuba ubeka wena nomntwana emngciphekweni? Uthi makuthini? Uthi makwenze kanjani? Azikho na ezinye iindlela zokuba ukwazi ukuyokufikelela khona? Ukwazi ukubeka imali yokuba ngelanga lakho lokuthi uhambe uyofikelela khona ngoba akulunganga lokhu ukwenzayo, akulunganga tu.

Kuye kube yingxaki enkulu ke le ngoba kuba neziguli ezingenandawo yokuhlala. Ezinye ufumanise ukuba zihlala ngaphandle, akuye kube mnandi ngoba nabanye abantu abakwazi ukuthi baphakame ezitulweni zabo kuba befuna ukusukela abanye abantu ngoba nabo bayagula, abaphilanga. Ingathi kungazanywa ukuthi kube nendlela yokuba kwandiswe indlela ingaxinani. Kwenziwe indlela noba kungaphandle ke, kubekelwe abantu indawo apho bazothi baphumle khona ngoba yona le yinto engalunganga kakhulu.

Utata womntwana lona ungakanani? Ngoba ndibuziswa yinto yokuba ndifuna ukwazi ukuba yena uzokwazi na ukuba amhoye lo mntwana. Ungumntu osekasebenza na ngoba umntwana udinga izinto ezininzi. Udinga imali, akadingi abazali abasafundayo. Ngoku ndifuna ukwazi ukuba utata womntwana lona ungakanani na.

Nam ndingaqhubeka ndiqhule naye, kodwa ndimcebisa. Ndingaba ngathi nam ndiyaqhula kodwa ke ndibe ndiyazi uba ndiyamcebisa. Uza kuyithatha ingcebiso yam naye, uzawuthi xa eyi-one ayithathe ayicinge ngoba ndiye nam andifuni ukuba azive ingathi ndiyamhlasela okanye kutheni. Ndimxelela ukuba kwenziwa kanjani kwiimeko ezinje xa uthi uthe wazifumana uxhaphazeka.

Kungokuba ekuhlaleni amadoda athathwa njengabantu abomeleleyo, abantu abakwazi ukumelana neengxaki. Ngoku into eyenza ukuba bangakwazi ukuthetha yingoba bathi xa bethetha kubonakale, bethetha ngeengxaki zabo bangakholeleki ngoba ngabantu abangafuni ukuthetha ngezinto zabo. Ngabantu abahleli bezifihlile ukuba iingxaki banazo. Ngoku xa bethi bathethe baye bahlekwe ngabantu ukuba, hayi, asiyikholwa le uyithethayo, base babone ukuba kungcono bathule, bangathethi ngeengxaki zabo.

Ukubaluleka kokuya kugqirha kukuba uzawuthetha wena kunokuthi umamele umntu ozawuthetha. Nawe uzokwazi ukuthetha, ukhuphe le nto ilapha kuwe ngoba xa uzomamela lowaa okumajelo okuncokola, uzowube ethetha eyi-one ekucebisa ngaloo nto akucebisa yona. Kodwa kugqirha, ugqirha uzokwazi ukumamela. Nawe uzobe uthetha ukhupha le nto ingaphakathi, futhi ugqirha uzokwazi ukuthi abone okunye kuwe ukuba yintoni le ikuhluphayo kakhulu.

Ndingaya egqirheni ngoba igqirha lona lizawundinceda lindinyange, lijonge ukuba yintoni ekumele yenziwe ukuze ndiphile kule nto endiphetheyo.

Into eqale ithi qatha engqondweni yam kukuba kugweme ukuzala kakhulu. Kuyinto elungileyo, kwenzelwa ukuba kungabikho nditsho nezi teenage pregnancy, abantwana bafunde kakuhle ezikolweni, bengazali bantwana besebancinci.

Kungafuneka babanike abantu abazawuthetha nabo, nabantu abazawuthetha kubo abazobonisa inkxaso kubo ukuba bakhona nakwintoni na eyenzekayo.

Ndingafuna kubekho izakhiwo apho kuza kubekwa khona oogqirha. Izakhiwo eziza kuba kufutshane nabantu, apho iinqwelo zezigulana zifikelela kude khona, zingakwazi ukufikelela ngexesha. Kuyawubakho oogqirha abazawukwazi ukuba babakhawulezele abantu abagulayo ngelixa besalinde inqwelo ezayo ezokuthatha umntu ogulayo. Baze ke bafike bona bamthathe mangabe ufuna ukugqithiselwa kwisibhedlele esikhulu.

Kwiklinikhi endandikuyo esezilalini, ndafumana uncedo olulungileyo kakhulu. Yonke into yayihamba kakuhle, abantu babe hoyiwe, yonke into ihamba ngexesha. Ndafumana zonke iinkonzo, ndafumana amayeza wam apheleleyo, ndincedwa ngumntu okwaziyo ukunceda abantu umntu okwazi ukusebenzisa, ukusebenza nabantu. Ndothuka kakhulu ngoba ndiqhele iiklinikhi apho zithatha ixesha lazo, zingabakhathalelanga abantu.

Molweni, sicela uncedo lwenu. Ndifowuna ndingumakhelwane, kuyatsha kwamakhelwane wam umlilo sowuvutha kakhulu. Sicela ukuba nikhawuleze nifike nizokusinceda.

Kundichaphazela kakhulu ngoba angeke ngeke bandive nokuba ndithini, bazawundinceda kanjani. Kodwa ke ndingazama ukuba ndibabonise, ndithethe nangezandla ndibabonisa ukuba ndithini. Okanye andiyazi, ndingacela nomntu umntu okuba akwazi unditolikela, itoliki ezobe ikhona, akwazi unditolikela ukuba singakwazi ukuthetha kanjani